Izityalo endizaziyo ezenza ngcono ngexesha lembalela zezi, ikhala, isicakathi, ikhamanga, itswele lomlambo, umxhalagube, ubendle.

Ewe zibalulekile iikholeji needyunivesithi zolimo, ngoba ixesha esiphila kulo zidinga izakhono, umntu abe nesakhono esithile ukuziphuhlisa yena nosapho lwakhe. Kwaye singasokoli siluluntu ukwenzele ukulima, umntu xa efundele ukulima uyakwazi uzilimela apho kuye endlini athengise nezo ziqhamo ezabe ezivunile kwenzele kube khona imalana engenayo apha endlini, abantu bangasokoli.

Njengomfama osakhasayo, izityalo endingazityala yimifino, ikhaphetshu, iitapile, itumato, ii-herbs ezifana ne-rosemary, i-thyme kunye neminqathi, nentyabontyi. Ngoba kwindawo endihlala kuyo ixesha elininzi kubhudla umoya, imvula ayisinqabelanga, nelanga alisinqabelanga. Kwaye ndiyacinga ukuba ezi zityalo zinganyamezela noba yeyiphi imo yezulu.

Mama ndiyavuya ntombi, ndichongiwe kwesaa sikolo bendifake kuso kwezolimo. Ndiyavuya ndifumene eli thuba lochongwa phakathi kwabaninzi. Mama ukungena kwam kwesi sikolo lizawutshintsha impilo yalapha ekhaya, ngoba ndizakwazi okufanelekileyo nokungafanelekanga ukwenza for izityalo zam njeba ndilimile nalapha endlini. Ndizawuyofunda ngcono, loo nto ke mama izawuphuhlisa ikhaya lam ngoba sisakhono sanaphakade esi engasoze sahluthwe ngumntu. Oh ndiyavuya mama, ndinemincili.

Ewe ndiyavuya iminqathe yam ikhule yamihle. Ngoba iminqathe yam iba switi qho xana ndiyivunile and iminqathe iyanceda for amathambo, amazinyo ahlale omelele kwaye namehlo acoceke ndibone bhetere nakunakuqala. Ndiziva ndivuya kakhulu.

Umhlaba ubalulekile kum, ngoba xana unomhlaba unelifa lanaphakade. Umhlaba uyakwazi ukwakha indlu, uzakhele indlu yakho kunye nosapho lwakho. Xa unomhlaba uyakwazi ufuya, uyakwazi ulima xa unomhlaba. Asoze nilambe nosapho lwakho xana ninomhlaba, uyakwazi ukwakha into ezawungenisa imali apha endlini kwenzele nikwazi ukuphila nosapho lwakho. Umhlaba ubalulekile kakhulu ngoba sikholelwa ukuba simntumnye kunye nomhlaba esiphila kuwo, nomhlaba esinyathela phezu kwawo.

Akukho lula ukufuya iinkomo zenyama ngoba kufuneka ube nabancedisi obahlawulayo abakujongela ezi nkomo, abazigadayo nabazolusayo xana ziyotya ingca endle. Kukho namachiza ekufuneka uwathengile ukuzihlaba zingaguli, zingabi nomkhuhlane nayo zonke izifo ezihlasela iinkomo. Iinkomo kufuneka uzidiphile, uzifake kidiphu zisuke amakhalane, zingatyiwa ziincukuthu. Xana zinesilonda kufuneka uzinyange, naxana zizala kufuneka uzincede uzizalise, naloo mathole nomathokazi nawo kufuneka uwajongile, uwagade ngamaxesha onke.

Hayi noko umhlobo wam ndingamcebisa ukuba ihagu ayisosilwanyana sohlala phakathi endlini. Ihagu ndisazi isisilwanyana sasendle, isilwanyana esihlala phandle, ngoba ihagu siyayithanda indawo engacocekanga. Ihagu uyawufika izibhuqa edakeni, izibhuqa emanzini. Ewe ke ndiye ndiyivele ngoba xana kushushu iyazipholisa ngolo hlobo, kodwa ke ayisiso isilwanyana sohlala phakathi endlini, kwaye ihagu akhonto ingayityiyo.

Ndingazithiya ukuba ndinguBless, igama elithetha ukusikeleleka. Ixhego lam lifuyile. Lalinenkomo elaliyithanda kakhulu, linebhongo lineqhayiya ngalo. Loo nkomo yayibizwa ukuba nguBless, kwaye wonke umntu ekhayeni wayeyithanda loo nkomo.

Ukulima umbona akusoze kube yingxaki apho ndihlala khona. Njengoba benditshilo phambilana ukuba isimo sezulu asixhalabisi kakhulu ngoba imvula siyayifumana, ilanga yinto esixhaphakeleyo kwaye nemimoya ikhona. Angakhula umbona, achume apho ndihlala khona. Enkosi.

Ndithanda ezikhenkcezisiweyo iiertyisi, ngoba zona uzikhupha emkhenkceni uzibeke ngaphandle zizinyibilikele ube sowuzifaka embizeni. Uyakwazi nozifaka embizeni zibe zisenomkhenkce ngoba lamanzi azawuphuma ukwazi ukuwakhama. Andikuthandi kakhulu ukutya okusetotini ngoba izifo ezifana nesifo somhlaza zingasichwechwela.